Ke akanya gore merogo e e jetsweng e na le dikotla tse dintsi go feta merogo e e rekiwang. Ebile merogo e jetsweng e beter-e gagolo ka gobane la o sena tšhelete o ka kgona go ja, go batlega gore o tsamaye ntse o ya mabenkeleng o reka sele le sele. Ga o sena tšhelete fela o na le dijalo mo jarateng ya gago kgotsa mo motseng wa gago go beter-e gagolo, ebile go etsa dilo di le bonolo gago gobane malapa ga a lekane, ebile ga a tshwane.

Ke akanya gore gore tswela mosola e le ruri gobane ga o kgathatsege la o sena madi a go reka. Ga o kgathetsege la o sena madi a o ya mabenkeleng, ga o itse gore o na le dijalo, o na le diapole mefuta-futa ya di-veg-e, o a itse go o na kgathatsego. Se sengwe le sengwe se o se batlang sa go ja se teng mo mabaleng a gago so go re tswela mosola ele ruri. Kare batho ba ka tsamaya ba akanye gore go jala go botlhokwa gagolo go feta go reka ko mabenkeleng.

O tshwanetse go bona gore mmu wa gago o ba ka re ke letsoku, mmu wa gago o metsi ebile o itekanetse for go jala. Mmu wa gago o tshwanetse o be pila, o be gantle pele o ka jala merogo kgotsa dilo tse dingwe, gape o tshwanetse go kry-a dipete tsona tse nepagetseng, tsona tseo tsa ditamati. O itse gore lokela dipete metsi mo mmung wa gago o wa letsoku.

Mmu wa teng o tshwanetse go nna metsi, o be pila pele o tlo lokela dipete tsa teng tsa rooibos. Mo le mo setse matlhare a teng a tlhagile, ke gone o tlo wa kgaola, o a beye mo letsatsing gore a gore a o me.

E mentsi melemo e ka nnang teng gobane rooibos e na le dikotla tse dintsi ebile e kgona go prevent-a malwetse a mangwe jaaka ditswekere, di-high blood-e. So e mentsi melemo e ka nnang teng fa o sebedisa yona rooibos tea.

Balemirui ba rooibos ba lebagana le ditlamorago tse di sa siamang tsa phetogo ya tlelaemete jaaka komelelo e oketsegileng kgotsa dithemperetšhara tse di kwa godimo, tse di felelang di dira gore go nne le dithobo tse dinnye.

Ke phetogo ya tlelaemete. Diphetogo tsa maemo a bosa di ka ama dipaka tsa go gola le boleng jwa maungo.

jo, bo ikaeletse go oketsa poelo ya balemirui, go fokotsa leswe la dijo le go fitlhelela ditlhokego tsa badirisi tsa dikuno tsa maungo tse di siameng, tse di nang le dikotla le tse di farologaneng.

Maungo a a tlwaelegileng thata, a jalwang le go jewa ke dipanana, ditamati, magapu, diapole le dinamune. Ka ntlha ya go nna motlhofo ga tsone, go kgona go dirisiwa ka ditsela tse dintsi go na ebile gape di na le dikotla.

Merogo e e jewang thata lefatshe ka bophara ka kakaretso e tsewa e le ditapole, ditamati le dieiye. Ka ntlha ya go dirisiwa ka ditsela tse dintsi boleng jwa phepho le bokgoni jwa go atlega mo ditikologong tse di farologaneng.

Dithoro le mabele di botlhokwa thata mo temothuong ya segompieno jaaka motswedi wa motheo wa maatla le dikotla mo dijong tsa batho le diphologolo. Ka mabele e le di kgaolo tse di botlhokwa thata le tse di omileng ka ntlha ya go itshepela ga yona le komelelo.

Fa o dira wyn o simolola ka go tlhopha leungo o le bedise e nne bojalwa, ebe o le tsenya mo mabotlolong.

Go simolola tshingwana ya lelapa e e atlegileng dilo tse tlhano tse di botlhokwa thata. Tse o di tlhokang ke lefelo le le nang le letsatsi, lefelo le le nang le metsi a a siameng, mmu o itekanetseng dipeo kgotsa dipeo tsa dijalo tse lelapa la gago le di itumelelang, thulaganyo kgotsa mokgwa wa go nosetsa le didiriswa tsa motheo tsa go dira tshingwana.

Temo ya rooibos e na le seabe mo mefuteng ya ditshedi le tshireletso ya tikologo. Ka mekgwa ya temothuo e e tswelelang jaaka thefosano ya dijalo, tiriso ya mekgwa ya ditshedi le mekgwa ya tshomarelo ya metsi jaaka nosetso ya marothi.

Dijo tsa ditlhaka tse di botlhokwa thata ke korong, rice-e le mmidi ka gonne di tlhamela ka dikalori tse di fetang halofo tsa lefatshe.

Go jala rooibos, polase ya gago e tlhoka tlelaemete ya mediterranean-e e nang le letsatsi le le lekaneng, pula e e siameng ya mariga le mmu o boteng. O o elediwang sentle, o o makgwakgwa wa motlhaba.

Rooibos ke ya tlholego mme e ka jalelelwa kgwebo fela kwa dithabeng tsa mo Aforika Borwa, kgaolo e e kgethegileng ya Fynbos.

Rooibos e ka dirisiwa jaaka motheo wa di-stew, di-marinade-e le sedi sa go apaya sa dithoro, go oketsa dintlha tsa mmu mo dijong tse di farologaneng.

Merogo e dirisiwa jaaka ditshedinyana tsa jaaka mo matuteng a kgotsa matute a khabetšhe. Go tlama dino tse di bidisitsweng, tse di tshegetsang boitekanelo jwa mmala le tiro ya metabolic.

Nka reka mefuta-futa ya dijo, nka reka ditamati, eiye, morogo le khabetšhe gonne ke tsone tse a di ratang gagolo, ebile nka etsa di-salad ka tsona.

Kgolo ya thekenoloji e tokafatsa temothuo le kgwebisano ya maungo ka go oketsa ntshodikuno le tsweletso ka temothuo e nepagetseng le go itirisa. Go tokafatsa phitlhelelo ya mmaraka ka dipolatefomo tsa dijithale le go netefatsa boleng jwa dijo le pabalesego ka di sensara le ditshekatsheko tsa tshedimosetso.